Di ama botlhokatiro gonne o ka seke wa reka data o sa bereke.

Ke dirisa data ya Telkom, ke reka data ya fifty-five ranta, five gig e e tsayang seven malatsi a le supa.

Ke nagana gore e ka tswa e le ten gig kapa fifteen gonne ke dirisa data mo go maswe.

Go lebeletswe gore fa go tsengwa mafaratlhatlha a five G, lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala mo o seatleng le ka oketsega thata, o akanya gore thekenoloji ya five G e ka fetola jang?

Tsala ya gago e fetsa go reka mogala mme o batla go ka tsena mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano le ba losika le ditsala mme ga a itse gore data e tsenngwa jang, o ka dialer sone star one two three hash.

O ka dira eng fa data ya gago e ka fela pele ga nako, go ya ka wena o ka dira eng? Ke a itlhobogela gonne ke sa bereke ke sena madi a go ka reka data e nngwe.

Fa o ya kwa lebenkeleng o reka data kgotsa o reka mowa mme o go fetola gore o nne le data tlhalosa mokgwa o o ratang.

wa gago mme tsala ya gago e tlhoka go ka romela kopo ya tiro ka E mail mme ga a na data mme le mo mafelong a farologaneng a o ka kgona go arogana? Ee, nka mo rekela yone data ka mogala.

E re ka go tlhokego e e ntseng e oketsega ya data ya mogala dithulaganyo tse di tlwaelegileng tsa data ya mogala di ka.

Tiriso ya mogala e botlhajana e siame go ka direga? Ee, e siame thata gonne go na le dilo tse di tshwanetseng gore baithuti ba itemogele tsone mo founung.

O nagana gore thekenoloji e e tsweletseng go tlhapologa jaaka IA e ama jang dithuto tse.

Thekenoloji e tsweletse go ka tlhabologa ke dilo dife tse di tlhabolotsweng kana di dirilwe tse dintšha tse o bonang di tsietsa, tlhalosa maitemogelo?

Ke eng se se botlhale jwa maitirelo go kgona go se dira mme batho ba sa kgone go se dira, ke eng se batho ba kgonang go se dira mme botlhale jwa maitirelo?

Goreng o akanya gore botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le jwa batho gonne motho o na le tlhaloganyo e leng gore o e filwe ke mmopi wa gage.

Di-chatbot le bathusi ba mo inthaneteng di tshwana ka.

Gore batho ba bangwe ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ditlamorago tsa go dirisa botlhale jwa maitirelo kwa tirong ke eng? Ke gore ga o na tlhaloganyo ya go itirela le gore o kgona.

Gore batho ba bangwe ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ditlamorago tsa go dirisa botlhale jwa maitirelo kwa tirong ke eng? Ke gore ga o kgone go tlhaloganya le go tlhalosa ebile.

O akanya gore didiriswa tse di botlhale di tla tswelela go fetola jang tsela e re tshelang ka yone e re dirang ka yone?

Ke dijalo dife tse dišwa tse o di lebeletseng mo didirisiweng tse di botlhale mo isagweng tlhalosa ka bokhutswane? Ke go .

O akanya gore di diriswa tse di botlhale di tla ama jang madirelo a a farologaneng a jaaka tlamelo ya boitekanelo?

Mo dithekenoloji tse di jaaka Google Translate go buisa le batho ba bangwe go sa kgathalesege gore o bua puo efe go akanya gore thekenoloji e golang ya go fetola dipuo e tla ama jang dikgwebo ya lefatshe lotlhe?

Dithuso tsa mantsi tse di jaaka Siri di fetotse tsela e batho ba dirisanang le didiriswa tsa go nna gone ga thekenoloji ya go bua ka lentswe go amile jang tsela e re dirisang puo ka jwa rona jwa letsatsi le letsatsi. O akanya gore go dirisa mantswe go tla emisetsa mokgwa wa borwa mme phetogo eno e ka ama jang tsela e re ka?

Jaaka thekenoloji e tswelela go tlhapologa re bona tiriso ya le ka mokgwa o o dirisiwang go ka thusa go tshegisang dipuo tsa bosetšhaba tsa Aforika Borwa go ne go ka.

A o nagana gore go botoka go ka ithuta o le kgakala kgotsa?

Thekenoloji ya tlhaeletsano e e golang e ka tokafatsa jang tsela e ya go dira go lefelo le le?

Thekenoloji e e tlhagang e e jaaka ya go lemoga puo go batho botlhe ba kgonang go e dirisa ditirelo tsa tlhaeletsano ka yone segolobogolo.

O akanya eng ka gore thekenoloji tse di golang di ka tlhoka thuto ya sekgala gape go botlhe, o akanya gore thekenoloji tse di?

Thekenoloji e gola jaaka botlhale jwa maitirelo, Block chain ya dilo e ka tokafatsa jang maitemogelo a go?

Ke seabe sefe se se ka nnang teng mo go direng gore thuta a dirang gore motho a nne le seabe mo go one le a dirang ka tsela e e.

Data e e lekaneng gore nka e dirisa for social media e ka nna fifteen gig mme ga ke batla go tsena mo mafaratlhatlheng kana bone bo Google nka dirisa five gig ka jalo data gig e ka ntekanang kgwedi yotlhe ke twenty gig mme nka itumela fa e ka tsena ka di-one tsa kgwedi nngwe le nngwe.